Ukonga imali, abasebenzi bahlulelana ngemali yepetroli, iindleko zeendlela, tolls, kunye nokunxityiswa kweemoto kunceda indalo. Zincipha iimoto esitratweni nto leyo inciphisa umsi engcolisayo kunye nengxolo. Ukwehlisa uxinzelelo, ukukhwela kunye nokusebenza bakwazi ukuncokola bancede omnye nomnye kwaye bangavakalelwa kukudinwa xa betyhala bodwa. Kunceda ukufumana indawo yokupaka, kuba abantu abanintsi behamba ngemoto enye ziya kuncipha iimfuno zendawo zokupaka.

Molo bhuti, siyabulela ngokusazisa siyakuqonda ukuba kukho imithetho ethile apha kodwa thina sele sizimisele ukubhukhisha iUber ukuze sibuyele ekhaya. Asifuni ukuqubana nomntu sifuna nje indlela ekhuselekileyo. Siyaxolisa ukuba oku kubangela ingxaki kodwa siyacela siqhube neUber yethu, enkosi ngoku kusibeka esweni.

Ukuthwala imithwalo eminintsi ngexesha elinye oololiwe banokuluthwala iitoni ezinintsi zemithwalo ngakumbi izinto ezinzima njengentsimbi amalahle okanye impahla zorhwebo kunemoto enye. Ukonga iindleko kumgama omde xa kuthuthwa imithwalo eminintsi kude uloliwe uhlala ube nexabiso eliphantsi kuneelori ngenxa yokuba usebenzisa i-fuel encinci ngeyunithi yomthwalo, uthembekile kwaye ukhuselekile. Oololiwe bahamba kumzila owaziwayo, banomgciphekweni omncinci wokungqubana kwizithuthi.

Ukuthwala imithwalo eminintsi ngexesha elinye oololiwe banokuluthwala iitoni ezinintsi zemithwalo ngakumbi izinto ezinzima njengeentsimbi, amalahle okanye impahla zorhwebo kunemoto enye ukonga iindleko kumgama omde. Xa xa kuthuthwa imithwalo eminintsi kude uloliwe uhlala ebe nexabiso eliphantsi kuneelori ngenxa yokuba usebenzisa i-fuel encinci ngeunithi yomthwalo, uthembekile kwaye ukhuselekile. Oololiwe bahamba kumzila owaziwayo banongcipheko omncinci wokungqubana kwezithuthi.

Zama ukufika kwisikhululo iiyure ezimbini ngaphambi kokuba kuhambe inqwelomoya moya yakho kuba imigca iyaziwa ngokuba mide. Fumana indawo yokungena , ngena kwisango elichanekileyo lwesikhululo eminye imizila yahlulwe ngokuya ngohambo lwamazwe angaphakathi domestic okanye amazwe angaphandle international. Yiya kwi-desk yokubhalisa check in counter, fumana yekhampani yenqwelomoya ohamba ngayo.

Qiniseka indlela, jonga isazisi ebhasini ukuba ikhona okanye buza umqhubi ukuba ibhasi iyakuphi. Okanye ungathi, uxolo bhuti okanye sisi le bhasi iya phi, igama lendawo, cacisa indawo yakho, chaza ngokucacileyo kumqhubi okanye kubagibeli ukuba uyaphi mhlawumbi bangakunceda. Umzekelo ndiyaya, igama lendawo, ndiyakwazi ukubuyela njani okanye ndihlike phi. Hlala uqaphele kwizikhululo, ukuba ibhasi idlula kufutshane nendawo nendawo enokushiya kuyo uthenge elinye ibhasi okanye indlela.

Abanye abaqhubi babonakala bengcono kuba banomonde nabagibeli, baya bamamela xa becala into, bahamba ngononophelo bangajimisi okanye bangenzi izinto eziyingozi endleleni. Bayabahlonela abantu bayabamkela ngobubele kwaye banceda nalapho kunzima khona, bagcina iteksi icocekile kwaye ikulungele abagibeli.

Ewe ukuhamba ngenyawo xa usiya emsebenzini kuneenzuzo ezininzi zempilo, kuphucula impilo yentliziyo. Ukuhamba rhoqo kunceda intliziyo yakho isebenze kakuhle kwaye kunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo, kunciphisa uxinzelelo lwengqondo. Ukuhamba kunceda ukukhulula iingcinga ezinzima kwaye uphumle, ukugcina umzimba usempilweni kunceda ukulawula ubunzima bomzimba nokomeleza amathambo nemisipha.